Angimuzwa kahle umbuzo, kodwa ngizothi ukuze ungabi nezinkinga kwi-akhawunti yakho kumele uhlezi uba nenye i-akhawunti yesibili okuzothi uma kuwukuthi le enye iyalimala noma iba nenkinga ukwazi ukuthi ube neyesibili ozosebenza ngayo.

Imithelela yabagqugquzeli mihle kakhulu. Abagqugquzeli bey'nkundla zokuxhumana ngoba bayasiza ukuthi abadlali ababalulekile bahlezi sizazi iy'ndaba sihlezi sibalandele futhi sibasaphothe.

Sewasebenza kahle ukuthi uhlezi uhloniphe abalandeli bakho ngaso sonke isikhathi.

Kungaba nomthelela omuhle kakhulu ngoba bonke abalandeli beziteshi bazobe behlezi bethole izindaba bekwazi ukuthi bay'vule ekuseni ntathakusa noma behamba nanoma inini. Bazobe behlezi bekwazi ukuthi bavule iy'teshi balalele izindaba futhi abagqugquzeli bengaqinisekisa ukunemba nokwethembeka kokuqukethwe kwabo ngokuthi basho ukuthi iy'ndaba abayitholephi kanjani nini bayiveze isosi yabo.

Akaze laphela isonto ngingenalo idatha koda seke kwaphela iy'nsukwana nje ezimbalwa, and kwakungenawo umphumela omuhle noma umthelela omuhle ngoba kwangazukuthi ey'ntweni ey'ningi ngiyaphuthiseleka. Ngingakwazi ukuxoxa nabangani bami ngingakwazi ukuxoxa nabanye abantu, so akubanga nomthelela omuhle ingako sengihlezi ngihlezi nginalo manje idatha.

Bengizozama ukuqasha abaculi abasezikhundleni ey'phezulu, noma ngenze noma ngiphinde ngenza amaphosta. Ngiwafake emgaqweni ngiwafake kodasi bhini la bezobonakala khona emgaqweni. Ngifake nasey'nkundleni zokuxhumana kugcwale nje wonke umuntu azi ngaleyo ngalowo mcimbi omkhulu. Mase ukuze kungabi khona inkinga ngingahlela abantu ukuthi bangangeni nezikhali emcimbini wami.

Asize kakhulu ngoba wonke umuntu useyakwazi ukwenza izinto noma ekade zinzima koda azenze zibe lula cause zehlise umsebenzi eminingi kakhulu. Zenza ukuthi wonke umuntu akwazi ukushesha athole afumane ulwazi.

Kusebenza ngokuthi kuhle kuthuthukisa ngokuthi kuhlezi kusenza sindawonye, sihlezi si-communicate-a ndawonye size sijwayelane ngoba sisuke sisebenza ndawonye.

Kuleyo mizwa kuleyo mizwa ngiyacabanga ukuthi kungaba umona uma enze kanjalo ngingamusiza ngokuthi ngimtshele ukuthi naye isikhathi sakhe siyeza, akalinde nje isikhathi sakhe siyeza sizofika naye athole konke loku akufisayo.

Uma ubuxhwanguxhwangu buqhubeka ngingenza noma ngingasetha iselula yami ukuthi libe ne-limit screen time lihlambe ngesikhathi esiwukuthi sicime noma ngesikhathi esiwukuthi iphinde ikwazi ukuyivula. Ngisethe ukuthi ungasebenzi yonke into same time mhlampe ngikwazi ukuvula okunye ngesinye isikhathi ngiphinde ngivule okunye ngesinye isikhathi. Ngingamane nje ngisebenzise yonkinto ngesikhathi esisodwa.

Ngingamane ngiliphuce ifoni ukuze elingelisakwazi ukuchitha isikhathi esiningi lelibele ukuskrola ey'nkundleni zokuxhumana. Ngingaliphuca nje iselula yalo mase siphinde sibe bhizi kwiphrojekthi sesisonke ngoba kulezi zinto zokuxhumana uyolibele ebukana namantombazane ebukekayo amavidiyo abuke yonke le nto ingathi shu emuchithela isikhathi.

Ngingaqasha abantu abahluka hlukene abazobe benza imiculo ehlukahlukene ngiqashe nabantu asebenalo ulwazi olunzulu ngaphezu kolwami engizobe nginalo.

Ngingakhuluma ngothando abantu bayathanda into esuke iphathelene nothando. Mase ngiphinde ngiyishuthe noma ngiqhophe phansi ngifake ey'nkundleni zokuxhumana ukuze bezoyibona bayilandele futhi.

Inkinga abhekana nazo ukuthi kungakhona ondingasithebeni abafuna ukuyintshontsha okunye ingadonsa kancane. Mhlampe ingayenza ngoba ikwenze kwezinye iy'ndawo koda lezo nkinga nginganqoba ngokuthi ngingayisetha endaweni ewukuthi ibe i-protected ihlezi isekeliwe futhi ngingazama ukuyibeka endaweni ewukuthi izohlezi ikwazi ukudonsa inethiwekhi mase ngaleyo ndlela izohlezi isebenza kahle.